Ntho eo ke e etsang ka mohala wa ka wa thekeng, letsatsi le letsatsi. Ke ho hlola hore na market o tsamaya jwang. Le ho sheba ditaba tsa setjhaba haholo-holo ka Facebook. Mme ke boele ke hlole metswalle ya ka hore na e ntse e ya jwang.

Ho tsoseletsa thahasello ya ho bala dipampiri. Ke ka qala ka ho kenya ditaba tse amanang le bophelo ba letsatsi le letsatsi ba setjhaba. Tse kang menyetla ya mesebetsi, ditheko tsa mmaraka, kapa diketsahalo tsa tse etsahalang sebakeng seo. Hape ke ka etsa dipapatso tse hohelang, tse bontshang melemo ya ho bala pampiri. Ho fapana le ho tshepa digital news fela. Ke ka kopanya dipampiri le dipapatso tse kgutshwane, tsa digital tsa ho hohela batjha.

Eya, ke a tseba ho dula re shebile social media difounung ho kgathatsa mahlo. Le ho imetsa kelello. Batho ba bangata ba iphumana ba rometse ka two mesong kapa ka three. Ba ntse ba scroller Facebook, TikTok kapa Instagram. Le hoja mmele o hloka phomolo, re qobella mahlo ho dula a shebile screen se bonesang. Sena ha se bake fela ho hloka boroko empa sebaka le bohloko ba hlooho. Mahlo a o immeng, le ho fokola maikutlo hoseng. Mabaka a etsang re dule re le social media, ke ho batla maikutlong a matle. Ho baleha mathata kapa ho ikutlwa re le karolo ya setjhaba. Empa re tlameha ho buisana ka sena re le batjha. Re bule dipuo mabapi le ho beha meedi, ho ipha nako ya ho phomola, le ho laola tshebediso ya difounu, haholo-holo bosiu. Bophelo bo bo? .

Ke nahana di-Gig tse lekgolo le metso e mehlano di ka nthabisa mme ke a be ka qeta kgwedi kaofela ntse ke e sebedisa. Hape nka rata hore di kene ka letsatsi la pele kgwedi e nngwe le e nngwe.

E meng ya mabaka a etsang Wi-Fi e kgaole marangrang. Ke ha signal e fokola. Ha o le hole haholo le router, kapa hona le marako a mangata pakeng tsa hao le yona. Wi-Fi e ka qala ho fokola kapa ya kgaola ka ho felletseng. Lebaka la bobedi, ke ha router e fosahetseng kapa e hatsetsa. Ha router e sebetsa nako e telele ntle le ho le ho restart. E ka qala ho sebetsa hampe nako tse ding. Software ya yona e hloka update.

Network ya rona e sebetsa ka marangrang a Wi-Fi kapa a cellular. Jwalo ka 4G le 5G. Ho ya ka mofuta wa package o e batlang. Re na le di tower tse hasaneng dibakeng tse ngata, mme tshebetso ya network e ithekisa haholo ka hore wa haufi hakae tower kapa e haufi le ha hao. Ka baka leo, re ka hlahlobang hore na network ya rona e fumaneha hantle moo o dulang teng. Ke tla hloka hore o mphe lebitso la rona motse Kapa area. Kapa haeba wa kgoneha, address e felletseng hore ke shebe ho system ya rona hore na ho teng tshehetso ya network eo moo o leng teng.

Ke nahana ha re ka ithuta ho bua nnete. Mme re hlalosetse batjha le bana, ha ba sa le banyenyane hore ho bua nnete ho aha tshepo. Empa maka a senya botshepehi. Mme re rute batho ka ditlamorao tsa ho bua maka, tse kang ho kena tjhankaneng.

Ke ile ka etsa hore ke kenye application e mpolellang hore hantle-hantle ke founelwa ke mang. Le ha motho eo ke sena dinomoro tsa hae. Seo se ile sa etsa hore ho be bobebe hore ke tsebe, pakeng tsa mehala eo ke tlamehang ho e araba, le eo kesa tlamehang ho e araba.

Ka selemo sa twenty-twenty, ke ile ka utlwa ditaba tsa maka tse neng di bua ka mokgo network ya 5G e tlo re kodisang ka teng. Mme seo se ile sebaka ditaba di hana ho fela mo social media. mme ke nahana re lokela ho ba hlokolosi pele re amohela ntho e nngwe le e nngwe eo re utlwileng, kapa re badileng.

Password ya ka ya Wi-Fi ke entse ka dinomoro tsa selemo sena seo releng ho sona. Mme ka boela ka e tswaka ka dinomoro tsa ka tsa mohala. Eya e dutse hantle kelellong ya ka, ha se ntho e nkeke ka e lebala.

Se ka nkgalemang kapa se nthibelang ho arolelana phihlello, le bona. Ke hore bahiri, ba bang haba hlomphe thepa ya hao. Ha motho a tlisa sekotlolo sa hae sa satellite. Mme a betla masoba maboteng kapa marulelong ntle le tumello. O senya moaho. Sena se baka ditjeho ho monga ntlo, kapa ho senya ponahalo ya ntlo. Hape ho ka ba le mathata ho tsamaya a tlohele masoba a bulehileng kapa a se a kgutlisitse dintho moo di neng di le teng. Ke ka hoo ke batlang hore ho be le kutlwisisano pele. Mme re be le tumellano e hlakileng mabapi le hore na o ka kenya satellite jwang. Ho se senye letho. Le hore o tla e tlosa ka tsela e hlomphehileng, ha tloha.